Ditlamelwana tsa pholo tse di tla fiwang baagi mo tikologong ya ka di tshwana le dithobane tsa go itsetsepela, di-wheelchair for ba ba sa kgoneng go tsamayang.

Ke bona go le botoka gore bagodi ba tlhokomelwe ke ba lelapa la bone kgotsa ko ba tswang teng gobane ba itse gore ba tlhoka eng ga ba tlhoke eng, ba rata eng ga ba rate eng. Ebile ba itse background-e ya bone botlhokwa go na le gore ba ye go newa batho ba ba sa ba itseng kgotsa ba ba sa golang le bone.

Dilo tsa dingwe tseo tse di tlwaelegileng tse ba lebeletseng mo setsong malebana le go tlhokomela batsofe ke merogo e apewang kgotsa tsone dijo tse di apewang. Mme di farologana le boammaruri ga ke itse jang, tota gone go bua nnete fela.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di bopa maikutlo a rona gore re sa lebale ko re tswang teng ebile re se lebale le setso sa rona. E re fa o tla go tsofala o kgone go itlhokomela ebile o kgone go tlhokomela batsofe gore o itse gore ba tswa kae, ba rata eng ebile ke ba kae.

Lelapa le setšhaba di na le seabe mo go tlameleng batsofe ka gore ke ko kutu e simologang teng, ke ko tshika e simologang teng, ba tlhaloganya botoka go na le ditso. Setso se batla gore o be o itse motho pele o tla kgona go ka tlamela.

Ditiro tse di tla tlamelang bagodi mo tikologong ya me ke fa go ka start-iwa porojeke e tshwana le EPWP, mo e leng gore bagodi bangwe ba ba mmalwa ba ka hirwa ba ba setse ba potile dijara tsa phiro ko kwa.

Diprojeke tse di tswang ko government-eng, mokgatlho kgotsa company e bidiwang EPWP mo bagodi ba tla kgonang go itlhokomela teng ebile ba kgona go dira ditiro, ebile ditiro tseno di a duela. Mmereko wa teng kgotsa tiro ya teng ga e boima mo go kalo-kalo.

Thulaganyo ya puso ya gone jaanong e bokoa thata mo go tlhokomeleng batsofe. Mme e tla tokafadiwa fa e tla leka go reetsa dingongorego mme e tswe e shebe gore dingongorego tseno bontsi jwa tsone ke eng ebile e tla ba meet-a halfway jang.

Phenšene ya puso e thusa thata mo go tlameleng batsofe ebile batsofe ba kgona go itshedisa ka yone. Jalo ke tshepa gore boleng jwa botshelo jwa batsofe ka kakaretso, bo siame ebile thuso tota gona e teng.

Go bona phenšene ya puso le go ka tlhokomela batsofe o ya kwa lefapheng la SASSA o go tlatsa di-form-o, o tlatse sengwe le sengwe se se tlhokagalang, o tsamaye ka ditokomane tsa gago tse di tlhokagalang, and then o bo o di tlatsa wa di naya bone, bone ba tswelela ka di procedure, ba tswelela kwa pele and then ba go naya karata e motsofe o tlile go amogelang madi mo go yone. Madi a tlile go tsena kgwedi le kgwedi.

Tlhokomelo ya batsofe e ama morwalo wa madi mo go ba lelapa ka gore e thusa thata gore le batlhokomedi ba tle ba kgone go tlhokomela batsofe. Madi a thusa gore ba ka reka dilwana tse di tlhokegang gape.

Normal retirement-e ke dingwaga di le sixty and-e it's the normal retirement age-e for GEPF members. Ke gone gore go bo go bailwe dingwaga di le sixty gore o ka qualify-a phenšene ya bogodi kgotsa ya bogolo.

Batsofe ba ba sa kgoneng go ya dipetlele ba ka leka go provide-iwa ka di-wheelchair. Bangwe ba bone ba kgone go newa madi a botsofe, madi a bogwele gore ba kgone go tla go ipatalela dikoloi tse di tla be di ba isa kwa bookelong kgotsa kwa dipetleleng.

Jaaka ke buile kere gore bagolo ba kgone go fitlhela dipetlele ba ka leka go provide-iwa ka di-wheelchair, ka dithobane tsa go itlhabetsa. Bangwe ba bone ba neiwe madi a botsofe, madi a bogwele gore ba kgone go ipatalela dikoloi kgotsa dijanaga tse di tla be di ba isa kwa bookelong kgotsa kwa dipetlele tse di farologaneng.

Mo ke dulang teng ga go sekgala se se kanang-kang gore bagodi kgotsa batsofe ba bone ditlamelo tsa pholo ka gonne go na le sepetlele, go na le bookelo mo ba tla bonang meriana ya bona kgotsa di-medicine-e tsa bona teng. Mme ba e le gore ba kgakala ba kgakala jwa di-meter-a di se kalo fela ebile ke bone ba tla tlhokang di-wheelchair kgotsa dithobane kgotsa ba isiwe teng ka dijanaga.

Go botlhokwa thata gore ditleliniki tse di tsamayang tsa puso di fitlhe kwa mekhukhung ka gore go na le batsofe kgotsa bagodi ba ba sa itireng sepe mme ba tlhola ba phekame fela mo bolaong jwa bona kgotsa malaong a bona. Ka jalo go botlhokwa gore ditleliniki tse di tsamaya di etele mekhukhu kgotsa di ba etele kwa matlong a bone go ka bona gore di ba thusa jang.

Malwetse a tshwana jaaka go opiwa ke tlhogo, mmele yo botlhoko, marapo a botlhoko, high blood pressure, low blood pressure le go gotlhola, arthritis-e le malwetse a mangwe. Ke malwetse a o ka fitlhelang kalafi kwa tleliniking fa o bobola malwetse ao.

Gore ditleliniki tsa kwa magaeng di be di le dinnye ka palo mme di le kgakala le metse ke ka gore di ne di leka go bewa ko magaeng a e le gore batho ba teng ba ba ntsi, sometimes-e di bewa mo center-eng gore magae a leng mabapi ba kgone go e fitlhelela ditleliniki tseo. Mme fa baagi ba lwala ba kgone go ya teng ka bonako.

Balwetse ba amega maswe tota fa go sena melemo kwa ditleliniking tse di gaufi kgotsa fa melemo e fedile ka gonne seno se ka ama dipholo tsa bona. Mme molwetse fa a sa kry-e melemo mo ditleliniking tse di mabapi o tshwanela ke gore a ye ko pelenyana fa a na le tšhelete ya go ya, mme fa a kgona go fitlhelela di-pharmacy a ka go reka melemo ya gage ko di-pharmacy.

Batho ba le bantsi ba boifa go ya kwa tleliniking fa ba lwala ka gore ba tshaba gore ba kgona go tsaya matsapa a go ya tleliniking mme ba fitlha ba sa kry-e medication-e kgotsa melemo ya bone. Bangwe ba tshaba go tsaya matsapa go ya kwa ditleliniking ka gore ba itlhabela ditlhong, bangwe ba bo ba lapile thata, bangwe ba ba sa kgone gotlhelele jaaka fao le motsofe kgotsa mogodi.